Nna setsong saka re apara dikobo kapa hona dishweshwe. Le tsona kapa tsona dikatiba tsa tsa baSotho, mme re kgaba ka tsona. Kapa banana kapa bana ba banyane ba apara dithethana. Ke tsona dintho tseo tse tse re kgabang ka tsona, tseo tsa ka setso sa rona jwalo kaha kele moSotho. Ke tsona ke tsona diaparo tseo re di aparang kgaba ka setso sa rona.

Nka rekisa tse ding tsa diphoofolo hore batho ha ba na le bo mekete ka theko e sa phahameng haholo. E ke tsebang hore batho ba bangata ba tlo kgona ho di reka ho qoba hore diphoofolo tsena ne di tlale tlale la naha le hore di se ke tsa utsuwa. So nka e nka di rekisa batho ba ba na le bo mekete e jwalo ka bo manyalo kapa ha hona hao hlaile mafu malapeng a fapaneng. Ka ha re tseba malapeng a mang wa hlabua ha o hlahile bo mafu kapa ho na le bo mokete eka reng bo mphabadimo. Kapa tse ding ya mekete e fapaneng ya baSotho.

Meroho eo e sebediswa ho pheha dintho tsa bohlokwa kapa tsona di ntho tseo re sebedisang ha hona le bo mekete. Jwalo ka bo dipoto kapa tsona kapa tsona dipoto tsa matsopa kapa tse ding tsa di ntho tsa bohlokwa matlung a rona. So mme se dintho tseo di sebedisang ka pono yaka sena di sebedisa hore nahana re ne re boloke dintho tsa rona tsa kgale re sa batleng hore re di re di lahle. Kapa tsona tseo re sa batleng hore di bake bohlaswa ka matlung kapa hona re ka di behela hore ha o na le bo mokete, re sebedise tsona ntho tseo.

Mmino o nanang e fapane haholo ka hobane mmino ya kwaito haholo batho bana ba bua ka dintho tsa bohlokwa tsa bophelo tse ba hlahelang. Kapa ho fitisa molaetsa wa bohlokwa mme piano yona e sebedisetsa ho for re re tantshe ha re le monateng kapa hona ho ithabisa. Nna haholo holo ke rata mmino ona wa piano ka ha e le ona mmino wa rona batjha wa sejwale jwale mme ke yona ere e sebedisang ha o na le bo mekete kapa manyalo kapa re ile monateng. Re ntshitse le batho babo rona kapa metswalle ya rona mme e na le e na le di-dance challenges tse fapaneng tse ngata and-e tse monate, tse thabisang haholo.

Motseng wa rona re tshepile le councilor-ra ho rarolla ona mathata a kang ao. Yena mosebetsi wa hae ke hore a ise ditletlebi tseo tsa rona mmusong, mme mmuso kapa bona masepala ke ona o tla etsa mosebetsi wa hore o rarolle mathata ao kapa oye motseng oo. Mo honang le pompo e qhumileeng. Ba romelle basebeletsi ba masepala ba sebetsang ka metsi hore ba lokise yona ntho eo. Phoso eo mme ba eletse batho bao ba tlohelletseng pompo ya bona e matha feela. Hore kamoso ha ntho e etsahala, ba etse jwang.

Ho jala lapeng ho boloka ho thusa hore o kgone ho boloka tjhelete ya hao o se ka nna wa sebedisa tjhelete ya hao. Wa reka ditholwana kapa meroho kapa tsona dintho tse fapaneng. Mme lapeng la heso re rata ho jala meroho e fapaneng. Tamati le yona poone, le diperekise difate tsa diperekisi mme kaofela mme ra di natefela. Mme ka ho ba di a re thusa hore o se ka nna ra ya mabenkeleng, re reka dintho tseo ka theko e phahameng.

Ho bohlokwa hore ke hore ba rute banana le bashemane hore ba itshware jwang le ho thusa botona kapa botshegdi ba bona. Mme le ba ruta hlompho le tse ding tsa dintho tsa bohlokwa, le ba ruta ka setso sa bona le menyetla le meetlong wa wa baSotho hore ho etsa jwang. Empa mara ha se hangata mo o ka fumanang batho ba tswang lebollong ba hlompha kapa ba hlomphehang haholo holo matsatsing anana, ka ha batho batswa lebollong ba batla ho tshabua mme ba etsa dintho tse ba re lwantsha. Hore ba thole hlompho eo etswang ho rona. Mme ke bathonyana ba banyane mo ka tholang, ba hlompha kapa ba hlompheha ba tswang lebollong.

Lebollong la banana ho rutwa banana hore ba itshware jwang ha e se e le basadi kapa ha ba se ba hola kapo hona ha ba nyalwa. Le hore dintho di feng ba tse tlamehileng ho di etsa jwalo ka basadi ho banna ba bona. Mme banana ba ela jwalo ba e ba ela lebollong ho tiisa botshehadi ba bona le hore ba hlomphe. Ba ithute le ka setso sa bona le hore ba tlamehile ho tshwara jwang jwalo ka batho jwalo ka banana.

Tjhe, dintho tse ngata di se fetohile mme batjha ha ba sa ithuta ka setso sa bona ba lahlile setso sa bona. And ha re sa thola dithuto tse ngata ho tswa ho batswadi ba rona ka setso sa rona, mme ke bona se re etsa dintho tsa sejwalejwale re sa shebane le setso sa rona. And empa re ka etsa ka hohle hohle ho ithuta ka setso sa rona, ka ha e sele batho ba bang ba banyane fela ba etsang dintho tsa setso kapa e eng. Mme reka ithuta hotswa ho baholo ba rona. Re ka ba botsa dipotso ka hore setsheng sa rona re tshwanetse ho etsa eng le hore dintho kgale di etswa jwang mehleng ya sekgale kgale. Kapa rona ra batla dipatlisiso ho batho bana le tsebo ka setso sena sa rona.